Ku chava kumbe ku hisekela ku hunguta miri hi xiviri. Vanhu vo tala va lava mihandzu ya xihatla, kutani va ti kuma va pfumela leswi vuriwaka hi swintshuxo leswi tshembisaka ku hunguta mirhi hi ku hatlisa. Ku pfumela leswi va swi voneke eka vanhu van'wana. Vanhu vo tala loko va burisana na vanhu van'wana va va nyiketa swintshuxo leswi vona va swi tirhiseke ku hunguta miri, va swi tshemba naswona va swi tirhisa eka miri ya vona. Ku pfumaleka ka vutivi bya swa rihanyo.

Eya nkhuvo wo susa xinyama wa ha endliwa masiku lawa. Mina ndzi vona maendlelo ya nga ha fani leswi nga cinca hi leswi. Ku hlangana ka vanhu. Eminkarhini ya khale nkhuvo wu khoma vaaki vo tala kambe sweswi, wu endliwa hi ndyangu wa le kusuhi ntsena. Hikokwalaho ka nkarhi, mali, kumbe swilaveko swa ntirho.

Ku dya swakudya leswi nga ri ki na munyu wo tala. Munhu wu engeta nsusumeto wa ngati. Ku tshika ku nwa byalwa ngopfu ni fole. Byalwa byo tala ni fole byi hoxa ngopfu eka ku tlakuka ka ngati. Ku tshika swona swi pfuna ngopfu.

Swikimi swo phamela vana swakudya eswikolweni swi hunguta ndlala. A hi vana hinkwavo lava humaka emitini leyi va tlelaku va dyile siku na siku. Swikimi swo phamela vana eswikolweni swi pfuna leswaku vana va nga dyondzi siku hinkwaro exikolweni va nga dyanga. Ku dyondzisa vana mahanyelo lamanene ya swakudya. Vana va kula va karhi va tiva ku hi swihi swakudya leswi nga lulamela miri wa vona.

E-e, ndzi vona swi nga antswi ku yisa vadyuhari endhawini yo hlawuleka ya vuhlayiselo. Ndzi vona swi ri kahle leswaku vadyuhari hi tshama na vona hi va hlayisa ekaya hi va komba rirhandzu. Vadyuhari ka ha ri vatswari va hina ni loko va dyuharile, ku va yisa endhawini yo hlawuleka laha va nga ta va ya hlayisiwa kona ndzi vona swi fana na ku va cukumeta. A ha ha va kombi rirhandzu loko hi va yisa endhawini ya vuhlayiselo. Swi kahle ku hi tshama na vona hi va hlayisa kaya laha hi nga ta hi kha hi va vona masiku hinkwawo.

Ku yimeriwa ngopfu hi mali ya tinhlayonhlayo ta matiko. Ku pfuna, Afrika-Dzonga yi kumbe mpfuno lowukulu hi ku ya emahlweni na ku nyika ARVs hi ndlela ya mahala. Naswona US AID hi yin'wana ya va nyiki va nkoka va mali hi ku tirhisana ni ti phurojeke to tanihi PEPFAR. Loko mali leyi yi hungutiwa kumbe yi huma, mpfuno lowu wu nga ka wu nga ha ringani.

Ku tlurisa swileriso swa rihanyo. Minkarhi yo tala vanhu a va ha famba va khomanile, kumbe ku nghena laha ku nga tala vanhu kumbe ku famba hi mintlawa. Leswi swi kombisa kahle leswaku vanhu a va nga swi landzeleri swileriso swa COVID-19. Ku xanisiwa hi dyondzo kumbe mindhavuko. Vanhu vo tala a va tala ku honisa swileriso va ti byela leswaku Xikwembu xi ta va hlayisa hi ku ya hi mindhavuko kumbe leswi vona a va tshembele eka swona.

E-e, hi ku ya hi mina a swi kahle leswaku tindhawu to fana na tikhemisi ti hatla ti pfala. Etindhawini to fana ni ta le matikoxikaya, vanhu vo tala va tala ku twa ku vava kumbe ku khomiwa hi mavabyi exikarhi ka vusiku. Loko tindhawu to fana na tikhemisi ti hatla ti pfala, loko vanhu va khomiwa hi mavabyi exikarhi ka vusiku va fanekele va yi kuma kwini mimirhi kumbe ku pfuniwa? Hi ku ya hi mavonelo ma mina tindhawu to fana na tikhemisi a ti fanekele ti tirha siku hinkwaro.

Design-i ya xikimi xa swakudya yi tiyisisa leswaku vana va kuma swakudya swo hambanahambana exikolweni. Eswikolweni swo tala vana va kuma rhayisi ni hlampfi. Emasikwini man'wani vana va kuma vuswa ni timbaweni. Vana va tlhela va kuma switampa ni kwembe. Swakudya leswi hinkwaswo swi tiyisisa leswaku rihanyo ra vana ri kahle eswikolweni.

Ku hunguta khombo ra mavabyi lawa ya taka hi vuxaka bya rimbewu. Ku yimbisiwa swi kombisiwile leswaku swi hunguta vuvabyi byo tanihi HIV, HPV na mavabyi ma n'wana ya bacteria. Ku pfuna eka ku sirheleleni ka wansati. Hi ku hunguta mavabyi lawa ya taka hi vuxaka. Ku yimbisiwa ka vavanuna ku tlhela ku pfuna ku sirhelela vahlekisani va vona.

Mfukuzana ya mavele. Yi toloveleke ngopfu eka vavasati. Wu sungula hi ku vumbeka tanihi timbita leti nga tolovelekangiki emaveleni. Yi nga hlasela vavanuna, hambileswi swi nga tolovelekangiki. Mfukuzana ya xivelekelo, yi hlasela vavasati. Yi vangiwa ngopfu yi virus ya HPV. Mfukuzana ya khwiri, Yi tala ku vangiwa hi vuvabyi bya Hepatitis i ku nwa byalwa.

Eya, ndzi vona onge mfumo wu endla hi ku enela eka ku tumbuluxa ti program-e to vulavula hi vuvabyi bya HIV. Hikuva ku ni swiendlo leswi endliweke hi ku tirhisana na masungulo yo fana na SANAC South African National AIDS Counsel ni PEPFAR. Wu vumbile ti-program-e to dyondzisa vaaki hi HIV, wu tlakusa ni minkombiso ya ku tiva ta wena. Leswi ku nga HIV testing campaigns. Naswona wu nyikele ti-ARVs mahala eka lava hanyaka na HIV.

Gezi, ku tirhisa gezi ku lumeka swin'wana na swin'wana leswi fanaka na switofu kumbe tihitara swi nga vanga ndzilo. Maphepha ni swakudya leswi hisekaka. Ku siya maphepha kumbe mapulasitiki kumbe swakudya swi nga vanga ndzilo. Makhandlela. Loko ma siyiwa ma ri karhi ma pfurha ma nga vanga ndzilo.

Tiambulense ti nga va ni mintlhontlho yo fana ni ku ka va nga fiki hi nkarhi ku landza mavabyi emakaya ka vona, lava va tshamaka etindhawini leti magondzo yo ka yi nga ri ki kahle. Tiambulense ti nga tlhela ti va ni mintlhontlho yo fana ni ku ka va nga fiki hi nkarhi ku yisa vavabyi eswibedhlele. Leswi swi nga koxa ni ku tlhela swi veka vutomi bya vavabyi enghozini

Ndzi vona leswaku mirhi kumbe murhi lowu nga kahle i ya manguva lawa hikuva yi kombisiwa kumbe yi pfumelelana kahle ni xisayense. Yi tlhele yi ringiwa hi vanhu vo tala, yi kongoma swinene eku lwisaneni ni switsongwatsongwana swo tanihi bacteria na virus.

Tanihi munhu loyi a nga tshama a kayivela murhi exibedhlele, matitwelo ya mina a ma tele ku karhala, ku hlundzuka, ni ku tshika ku tshembela eka mfumo. Loko munhu a ya exibedhlele hi ku tshembela leswaku u ta kuma mpfuno, kutani a tshikiwa a nga pfuniwanga hikokwalaho ka wu kayivela ka murhi. Swi endla munhu a titwa onge a nga na nkoka naswona a nga tekeriwi enhlokweni.

Loko n'wansati a nga tekiwanga kumbe a nga ri ku endleni ka timhaka ta masangu. Nkoka wa ku tirhisa sivelambeleko a ni wu voni. Hikuva sivelambeleko kumbe misivelambeleko yo tala leyi tirhisiwaka yi na switandzhaku swo fana ni ku pandza hi nhloko, ku ya emasikwini munhu a nga yimi, xin'wana ya switandzhaku leswi tekaka nkarhi ku vonakala loko n'wansati a tirhisa sivelambeleko nkarhi wo leha i ku n'wansati a nga kumi vana. Hikokwalaho ka switandzhaku swo fana na leswi ndzi vona leswaku, loko n'wansati a nga tekiwanga kumbe a nga ri ku endleni ka nsi ka timhaka ta masangu, a nga yima ku tirhisa sivelambeleko kumbe a nga ka a nga wu tirhisi sivelambeleko.

Ku twisisa ka mina tidyondzo ta ku lemukisa hi swi sivelambeleko, i dyondzo leyi dyondzisaka vana, vantshwa, ni vanhu lavakulu hi swilo leswi fambelanaka ni miri wa vona. Vuswikoti byo tisirhelela ni timhaka ta rimbewu. Tidyondzo ti katsa ku tiva miri wa wena, ni ku cinca ka wona hi nkarhi wa ku kula. Ku twisisa hi HIV kumbe AIDS ni mavabyi lama hangalakaka hi rimbewu, ku dyondza hi ku switirhisiwa swa sivelambeleko.

Swimungwamungwana, swi nga siveriwa hi ku tlhava nareta yo sivela mavabyi ya ntumbuluko. Byi nga horisiwa hi ku hlantswa swivati ni ku tirhisa mimirhi yo hunguta ku hisa ni ku vava. Ku hlanta kumbe ku khomiwa hi le ndzeni, swi nga siveriwa hi ku hlayisa swakudya kahle, ku hlamba mavoko, ni ku herisiwa hi ku nwa mati yo hlawuleka, ni ku dya swakudya leswi ringaneke. Mukhuhlwana, wu nga siveriwa hi ku tlhaviwa ka nareta loko n'wana a ha ku velekiwa, byi nga horisiwa hi ku nwa murhi wa mukhuhlwana ni ku landza swiletelo swa dokodela. HIV leyi n'wana a nga yi kumaka eka mana wa yena. Mana wa n'wana a nga na tiphilisi ta ti ARV loko n'wana a nga se velekiwa. HIV a yi tshunguleki kambe hi ku tirhisa ti ARV mana ni n'wana va nga hanya nkarhi wo leha.

Xikombiso xa ku amukela. Ndzi nga sungula hi ku kombisa xichavo ni ku amukela mutirhikuloni hi mbilu hinkwayo, hikuva leswi swi nga khutaza van'wana ku landzela xikombiso xa mina. Ndzi nga tlhela ndzi tirhisa ririmi ra risima. Ndzi nga tiyisisa leswaku ndlela leyi ndzi vulavulaka na yena hi yona yi kombisa xichavo, ku hlonipha, ni musa. Ku n'wi pfuna hi ku n'wi fambisa. Ndzi nga va mutirhi loyi a n'wi fambisaka etindhawini to karhi ku n'wi pfuna, a va na vutivi byo tala ku tlula bya ntirho ntsena.

Ku yimba tanihi ntirho wa ndyangu. Etindhawini tin'wana na ntirho wo yimba wu endliwa hi ndyangu ntsena naswona i ntirho wa xihundla lowu nga fanelangiki ku katsana na van'wana vo huma ehandle. Ku yimba tanihi ntirho wa mfumo. Eka mindhavuko ya ximfumo, ku yimba swi tlhela swi fambisiwa hi milawu ya mfumo na miehleketo ya xichavo.

U karhele ku ringeta mirhi yo tala u nga koti ku hanyisiwa hikokwalaho, hi ta na murhi wa singita lowu hlamarisaka. Murhi lowu, wu tirha hi ndlela ya ntumbuluko ku lwisana ni mavabyi hinkwawo kusuka eka cancer ku ya eka swikarhati.

Ndzi vona ingaku swi ni nkoka leswaku vanhu lava hanyaka na HIV, va nwa ti-ARV ta vona hi ndlela leyi va lerisiweke hi yona hi madokodela. Hikuva loko va nga nwi hi ndlela leyi va lerisiweke hi yona hi madokodela leswi swi nyiketa xitsongwatsongwana leswaku xi hlasela hi matimba emirini wa vona naswona leswi swi nga tlhela swi veka vutomi bya vona enghozini swinene.

Tiyisisa leswaku vanhu va na vutivi lebyi heleleke. Yi pfuna vavasati ku tiva timhaka ta rihanyo, miri wa vona, ni minkateko yo hambanahambana ya switirhisiwa swa ku sivela ku tika. Leswi swi endla leswaku swiboho swa sivelambeleko swi tekiwa hi vutivi. Yi tlhela yi tiyisisa vuhlayiseki bya rihanyo hi ku tirhisa switirhisiwa swa manguva lawa swo tanihi maphilisi, IUD, jazi ra mukon'wana ni tinareta. Vavasati va kota ku hlayisa miri wa vona leswaku va nga tiki nkarhi wun'wani na wun'wani, leswi swi nga onha rihanyo ra vona.

Ndzi vona leswaku titliniki ti fanekele ti va kona masiku hinkwawo hikuva munhu a nga ti hlawuleli leswaku u twa ku vava hi siku rihi ra le xikarhi ka vhiki. Naswona, munhu a nga tlhela a khomiwa hi mavabyi ya switshuketana lama lavaka leswaku munhu a vona madokodela. Hikokwalaho ka leswi ndzi vona leswaku titliniki ti fanekele tiva kona masiku hinkwawo leswaku vatshami va ndhawu kumbe vaaki va ta kota ku kuma mpfuno, lowu ringaneleke.

U hlamba mavoko nkarhi hinkwawo loko u lava ku dya kumbe loko u lava ku khoma swi leswi swi dyiwaka.

Movember i campaign ya misava hinkwayo leyi endliwaka hi nkarhi hinkwawo wa November, naswona xikongomelo xa yona i ku kurisa vutivi hi rihanyo ra vavanuna ngopfungopfu leswi nga tolovelangiki ku vulavuriwa ngopfu hi swona. Movember yi lwisana ni swiphiqo swa vavanuna ku fana na prostate cancer, testicular cancer, ni ntshikelelo wa miehleketo, ku sivela ku teka vutomi. Vavanuna vo tala a va vulavuli hi mintlhontlho ya vona, Movember yi khutaza ku bula ni ku lava mpfuno eka vavanuna.

Yingisela hi vukheta, yingisela leswi a swi vulaka ni loko swi vonaka swi nga ri swa nkoka, u nga tshuki wu avanyisa hlonipha swilaveko ni mintlhontlho yakwe, vutisa leswi a swi lavaka u nga tshuki u ehleketa leswaku u tiva leswi a swi lavaka, vutisisa hi ndlela ya kahle leswaku u tikeriwa hi yini, dyondza leswi endlaka a titwa a rhandziwa ku nga ha va nkarhi marito lamanene ku n'wi pfuna kumbe ku va na yena.

Manana a nga va a ri ni HIV naswona a nga tshunguriwanga hi nkarhi lowu faneleke, ngopfungopfu nkarhi wa ku tika ni ku veleka a nga va a nga tivanga leswaku u ni HIV, hikuva vanhu van'wana a va kambeli. Ndzi nga n'wi tsundzuxa ku endla kumbe ku kambela HIV loko a tikile ndzi nga n'wu byela leswaku ku tiva xiyimo xa wena hi nkarhi lowu u tikeke swi ni nkoka ndzi nga tlhela ndzi n'wu tsundzuxa leswaku a teka maphilisi ya ti ARV hi nkarhi hinkwawo.

Teka ka vuswikoti byo sivela mavabyi, vanhu vo tala a va kambisisi rihanyo ra vona nkarhi na nkarhi, naswona vanhu vo tala va ya eswibedhlele loko mavabyi ma ri ekusuhi ni ku va khoma. Swibedhlela swo tala a swi swi koti ku amukela vavabyi hinkwavo, naswona leswi swi endla leswaku swibedhlela swi tala ni ku va ni ntirho wo tala. Vanhu van'wana va tshembela ka ku tirhisa swikhongelo ntsena kumbe mirhi ya ndhavuko, naswona va ya eswibedhlela loko se va vabya ngopfu.

Lawa ya vitaniwa PrEP, ma tirhisiwa hi vanhu lava nga na khombo ro karhi, ro karhi ra ku khomiwa hi HIV leswaku va nga yi kumi. Ma pfuneta njhani vanhu? Ya pfuna ku sivela ku khomiwa hi HIV loko munhu a tirhisa PrEP nkarhi na nkarhi hi laha a lerisiweke ha kona, u kota ku sivela ku khomiwa hi HIV loko a endla masangu a nga ti sirhelelanga. Ku pfuna vanhu lava nga le ka khombo ro khomiwa hi HIV, leswi swi katsa vanhwanyana lava endlaka ntirho wa masangu, vanhu lava rhandzanaka na vanhu lava nga ni xitsongwatsongwana xa HIV.

Va nghena eku xaveni ka mirhi yo pfumala vumbhoni byo hetiseka, hikokwalaho ka swinavetiso swo tsakisa ngopfu, leswi endlaka leswaku va ringeta mirhi leyi tisaka mihandzu hi xihatla, kambe leswi swi veka vutomi bya vona ekhombyeni. Xinavetiso lexi hi xi yingiseleke sweswi xi tele vuxisi, mavabyi yo tanihi vuvabyi bya chukele ma tshunguriwa ntsena hi madokodela lawa ya swi dyondzeleke.

Ku pfumaleka ka vurhangeri lebyi tiyeke, loko vatirhi va ri swa rihanyo va endla hi laha va lavaka ha kona swi kombisa leswaku vurhangeri bya xibedhlele a va tekeli enhlokweni leswi vaongori va swi endlaka hi nkarhi wa ntirho. Ku pfumaleka ka ku tinyikela, vaongori lava va nga va va nga teki ntirho wa vona tanihi ntirho lowu hlayisaka vutomi bya vanhu, a va twisisi leswaku nkarhi wa ntirho i nkarhi wo pfuna lava lwisanaka ni vuvabyi.

Ndzi nga va dyondzisa hi vubihi kumbe khombo ra switsongwatsongwana, ndzi nga tlhela ndzi va dyondzisa hi ndlela leyi switsongwatsongwana swi nga va vangaleka mavabyi ni ku veka vutomi bya vona ekhombyeni loko va nga hlambi mavoko. Ndzi nga tlhela ndzi va toloveta leswaku loko va vuya eku tlangeni ndzi va chelela mati ni xisibi ndzi va hlambisa mavoko ni loko va vuya exiyindlwanini ndzi va chelela mati ni xisibi ndzi va hlambisa mavoko, hi ndlela leyi va ta dyondza ni ku tiva leswaku mavoko ya hlambiwa nkarhi hinkwawo.

E-e a ndzi swi voni swi ri swa kahle hikuva ku tirhisa murhi wa xibedhlele ni murhi wa ndhavuko hi nkarhi wun'we swi nga endla leswaku mimirhi leyi yi lwisana ni ku tlhela yi ngetelela mavabyi emirini wa munhu. Naswona leswi swi nga tlhela swi pfulunganyisa miehleketo ya munhu ni ku va a nga ha tivi leswaku murhi lowu nga le ku n'wi tirheleni hi nkarhi wolowo hi wihi.

Swi hi komba leswaku mfumo wa hina a wu na mhaka ni vanhu lava tshamaka ematikoxikaya naswona wu tlhela wu veka vutomi bya vanhu va le matikoxikaya ekhombyeni, naswona leswi swi hi komba kahle leswaku mfumo wa hina wu fanekele ku tirha hi matimba ku aka swibedhlele leswi eneleke etindhawini ta le matikoxikaya.

Mikhwa ya swakudya swa masiku lawa, swakudya swo hatlisa swi tsakeriwa ngopfu, ni leswi teleke mafurha swi kumeka hi ku olova, naswona swi rhandziwa ngopfu hi vana. Leswi swi endla leswaku vana va karhala hi ku hatlisa hi miroho. Ku pfumaleka ka dyondzo ya swa rihanyo ekaya, loko vatswari va nga dyi miroho kumbe va nga vi xikombiso xa kahle eka vana va vona, vana va ta hanyisa leswi vatswari va hanyisaka swona, vana va dyondza ngopfu hi ku hlalela kumbe ku vona leswi vatswari va swi endlaka ku tlula leswi va swi vulavulaka.

HIV yi nghena kumbe ku tlulela munhu loko a endla masangu a nga tisirhelelanga.

Xitori lexi ndzi nga tshama ndzi xi twa hileswaku munhu loyi a ndzi tshama na yena erhumini hi lembe ra twenty twenty three u tshama a tekeriwa mali ni computer ni riqingho ra le nyongeni, hikuva hikokwalaho a hlangane ni vafana lava nga fika va n'wi xisa, va n'wi khoma ekatleni ra yena, laha a ehlekatelelaka leswaku a va tirhisa murhi hikuva endzhaku ka loko va n'wi khomile u vuye a fambela hi mihleketo, vavanuna lava kumbe vafana lava va n'wi byerile leswaku a tisi tifoni, computer ni mali leyi a ri na yona, naswona a nga za ngi a nga kanakana kumbe ku vutisa u lo teka riqingho ra le nyongeni tikhomphyuta na mali a va nyiketa, endzhaku ka nkarhi nyana loko miehleketo ya yena yi ta va yi vuyile u vuye a swi hleketa leswaku hayi leswi ndzi nga swi endla namuntlha swi ni murhi kumbe maphilisi endzeni.

Condom-u yi na nkoka hikuva loko u yi tirhisa, u sivela ku kuma vuvabyi byo fana ni HIV kumbe STI leyi kumekaka hi loko munhu a endle masangu a nga ti sirhelelanga, naswona condom-u yi tlhela yi sivela ku va munhu a tika a nga ti yimiselanga. Switandzhaku swa ku ka u nga yi tirhisi u nga va ni vuvabyi bya HIV, u nga tika emirini u nga tiyimiselanga, u nga tlhela u kuma vuvabyi byo fana na ti-STIs.

Loko munhu a lava ku susa mindzelakano leyi landzelaka ndyangu u endla hi ndlela leyi, u fanekele a ya enyangeni, laha nyanga yi nga ta fika yi n'wi dlayela huku yo basa, yi n'wi hlambisa hi ngati ya huku, yi tlhela yi vulavula na ve le hansi hi ku chela fole, kumbe ku chela ngati egandzelweni ra le ndyangwini, yi vulavulela leswaku mindzilekano leyi landzelaka ndyangu lowu ya tsemeka hi ndlela yaleyo mindzilekano yi ta va yi tsemekile.

Muongori a nga endlanga kahle hi ku va a vurile marito lawa, hikuva u paluxile vuvabyi bya Gezani erivaleni exikarhi ka vanhu, leswi swo ka swi nga ri ki enawini naswona Gezani a nga swi kota ku va a khomisa muongori hikuvo kwalaho ka mavulavulelo ya yena, naswona Gezani a nga ha tshika ku ta etliliniki a ta teka maphilisi ya yena hikokwalaho ka ku chava leswaku muongori a nga ha tlhela a n'wi paluxela xihundla xa yena emahlweni ka vanhu, naswona Gezani a nga ti kuma a ri na ntshikelelo wa miehleketo hikokwalaho ka leswi muongori a swi vuleke hi yena , kumbe vuvabyi bya yena emahlweni ka vanhu, naswona muongori u thyakise vito ra Gezani hikuva Gezani a nga ha chava ku famba exitarateni hikokwalaho ka ku ehleketa leswaku vanhu va ta ku yini hi yena.

Hi swilo leswi kumekaka hi ku olova mirhi ya ntumbuluko yo fana na Paper spray yi xixima switsotswana extract yi dlaya switsotswana Lemon garlic spray yi sivela mavabyi kasi masi na bicarbonate of soda mix yi lwisana na fungi u tirhisa leswi u swi kumaka ku hunguta ku tirhisa mali swi hunguta ku xava switirhisiwa swa tikhemikhali mirhi ya tikhemikhali ya durha yi lava ku xaviwa nkarhi na nkarhi yi lava leswaku u dyondza ku yi tirhisa kahle ku sivela ku vanga khombo eka swibyariwa.

Rihanyo ra miehleketo i xiphemu xa vutomi bya siku na siku swi khumba ndlela leyi hi ehleketaka ha yona hi titwaka hi ti vutisaka ni ku endla swiboho loko miehleketo yi karhatekile swi nga khumba ntirho vuxaka ni vutivi bya munhu swi endla leswaku hi nga tshuki hi titwa hi ri wexe vanhu vo tala va karhateka hi miehleketo ya swona kumbe ku chava ku vulavula hikokwalaho ka ku chava ku aviwa swi pfuna ku tiviwa hi nkarhi loko ku ri ni xiphiqo xo tika hi nkarhi loko ku ri ni xiphiqo xo tika swiphiqo swo tanihi ntshikelelo wa miehleketo anxiety na stress swi sungula hi swikombiso leswitsongo.

Ku veka triage system leyi tirhaka kahle triage i ndlela leyi vavabyi va tshunguriwaka ha yona ku ya hi nkoka wa mavabyi ya vona lava va nga eka khombo ra ku fa va fanele ku rhangisiwa vavabyi van'wani va nga rindza kambe lava va vabyaka ngopfu va fanele ku voniwa hi xihatla ku engetela vatirhi va rihanyo etindhawini leti tikaka mibedo yi nga ha va kona kambe ku fanele ku va ni nhlayo yo hlayanyana ya va-nurse clinical associate ni swilamulelamhangu leswi swi endla leswaku vavabyi va kuma ku pfuneka hi ku hatlisa.

Ndzi vona swi lulamile ku sola ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hikuva swidzidziharisi a hi a hi murhi wa swiphiqo swi engeta swiphiqo vanhu vo tala lava nga ni mavabyi ya miehleketo va tirhisa swidzidziharisi ngopfungopfu leswi leswo tiya ku ringeta ku tikuma va ri kahle ku endla leswaku va rivala kumbe ku kuma ku tshunxeka kambe swidzidziharisi swi engetela mavabyi ya miehleketo ku fana ni ku karhateka ku onha vuxaka ku lahlekeriwa hi vutomi kumbe ntirho.

Ku va COVID-19 i xitsongwatsongwana lexi xi tlulelaka kumbe lexi a xi tlulela hi ku khumbana kumbe ku va kusuhi ni munhu un'wanyana ku yimela a kule kumbe ku ka u nga tshunelelani na munhu un'wanyana a ku ri ndlela ya ku papalata ka ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa COVID-19 hi ku hatlisa.

Hikuva rihanyo ra miehleketo vanhu va ku tala a va ri tekeli enhlokweni leswi swi sivelaka leswaku vanhu va chava ku lava mpfuno hikuva vanhu va chava va chava leswaku va ta avanyisiwa ku hlekiwa na ku va va nga tekeriwi enhlokweni.

Mirhi a yi tshunguli Dementia yi pfuna ku pfumala ku nonoka hi xinkadyana kambe a yi tshunguli mavabyi swi fana ni loko u tirhisa xitirhisiwa xo tshungula ku vava kambe u nga tshunguli xivangelo xa kona mirhi yi nga tlhela yi va na switandzhaku leswi khumbaka ku kula vanhu van'wana va nga kombisa ku pfilunganyeka ku karhateka ku titimela kumbe swiphiqo swa ku etlela hikokwalaho ka mirhi leswi swi nga endla leswaku ku kula ku nonoka kumbe swi nga endla onge u tlhelela endzhaku.

Hikuva swidzidziharisi swi ni khombo lerikulu swinene naswona loko munhu a swi tirhisa nkarhi wo leha a nga ri ku pfuneni a nga ri ku kumeni eka mpfuno swi nga tlhela swi kota ku teka vutomi bya yena hikokwalaho swi ni nkoka leswaku munhu a hatla a kuma mpfuno.

SADAG South African Depression and Anxiety Group va pfuna hi vutsundzuxo bya mahala va lemukisa hi nkarhi wa mental health awareness month ku dyondzisa hi ntshikelelo wa miehleketo ku teka vutomi ni ku karhateka South African Campaign Are You Okay i matshalatshala yo susumetela vanhu ngopfungopfu vantshwa ku vulavula hi leswi va swi twaka ku tirhisa TikTok Instagram Facebook ku susumetela ku vulavurisana hi miehleketo Life Line South Afrika i nhlangano lowu pfunaka vanhu hi ku va ni mutsundzuxi wa mahala riqingho ra nkarhi wun'wana na wun'wana.

Hikuva swibedhlele swa mfumo i ndhawu leyi vanhu va kumaka mpfuno kona va nga hakelanga mali kasi swibedhlele leswi swo ka swi nga ri ki swa swa mfumo swa hakeriwa naswona xin'wana lexi xi nga endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala hikuva nhlayo ya vanhu lava nga tirheki va nga tirheki laha eAfrika-Dzonga yi le henhla swinene leswi vulaka leswaku vanhu a va fikeleli ku hakela ku ya kuma mpfuno eka swibedhlele leswi swi nga riki swa mfumo.

Nhluvuko wa mirhi swa durha ku tumbuluxa murhi wa xivumbeko lexi tirhaka swi teka malembe yo tlula khume ku ya emahlweni naswona ku tirha tidyondzo ta le laboratory ku ringeta eka swiharhi ku ringeta eka vanhu ku rhumeriwa ni ku pfumeleriwa hi mavandla yo tanihi SAHPRA eAfrika-Dzonga timakete ti lawuriwa hi vafambisi va swikili loko khampani yi tumbuluxa murhi yi nghenisa patent leyi nyikaka hakelo yo tshama yi ri yoxe eka yona ku ringana malembe ya makumembirhi leswi swi endla leswaku ku nga vi ni munhu un'wana loyi a kotaka ku endla murhi lowu fanaka hi nxavo wa le hansi ku fikela nkarhi wa patent wu hela.

Munhu loyi o ka a nga fikeleliki ku xava murhi hikokwalaho ka ku durha ka mirhi ndzi nga navela leswaku mfumo wu endla ndlela ni ku nghenelela eka mhaka leyi vanhu vo tala laha eAfrika-Dzonga a va tirhi naswona leswi swi endla leswaku va nga koti ku fikelela ku xava mirhi leswi swi tlhela swi veka vutomi bya vona ekhombyeni hikokwalaho ka ku va va nga fikeleli ku xava murhi ingaku mfumo wu nga endla leswaku mimirhi hinkwayo yi kumeka eka swibedhlele swa mfumo.

Vafundhisi va nga va vanhu lava va vulavulaka ekerekeni hi nkoka wa rihanyo ra miehleketo va nga byela vanhu lava nghenaka kereke leswaku ku hava xo nyumisa kumbe leswi khomisaka tingana hikuva munhu a ri na ntshikelelo wa miehleketo naswona vanhu a va ti tolovete leswaku va vulavula loko va ri na ntshikelelo kumbe ku kuma munhu loyi va n'wu tshembaka loyi va nga burisanaka na yena hi ntshikelelo lowu va hlanganaka na wona naswona vafundhisi va nga tlhela va veka munhu loyi va n'wi tshembeke ekerekeni ku va yena loyi a burisanaka ni vanhu lava nghenaka kereke hi mi ntshikelelo leyi va hlanganaka na yona emindyangwini.

Swidzidziharisi swi nga sungula kumbe ku engetela swiphiqo swa mianakanyo vanhu vo tala va sungula ku tirhisa swidzidziharisi tanihi ndlela yo papalata ku vava manyunyu ni ntshikelelo loko u sungula ku swi tirhisa u nga twa onge swa pfuna kambe swi tima vuswikoti byo langutana ni ku tshungula swi endla leswaku munhu a dyondza ku titshega hi swilo swin'wana.

Minongonoko ya vaaki yi nga seketela vanhu lava tirhisaka swidzidziharisi hi ku va tsundzuxa hi vubihi bya swidzidziharisi ni ku tlhela va nga va ahluli kumbe ku va avanyisa ni ku va tsundzuxa leswaku ku tirhisa swidzidziharisi a hi ku hela ka misava naswona swi nga koteka ku va huma eka swidzidziharisi ni ku tlhela va va pfuna hi tindlela ta ku tshika swidzidziharisi.